Leboha for nako ya hao abuti, ke tlile monana hobane ke batla ho kenya tjhelete ya ka monana bankeng ya lona, hobane ke batla hore e ba ne le tswalo. Jwale ne ke kopa hore o nhlalosetse hore e tlo sebetsa jwang ee, ee. Oho jwale ho hong ho ke sa utlwisise ke hore ke ke tlameha hore ke kenye ho ya ka dijara hore ke e dutse nako se se kakang ka tsela eo tswalo ya teng, le yona e batelele ha e be jara tseo di kentseng tsa tjhelete e ba telele? Ee oho kea okay. Ke a utlwisisa jwale hape ntho e nngwe ke hore ha ho ka etsahala hore ke a e hloka tjhelete ena e le ha nako e ke kopile hore le mpehele yona ho tlo etsahalang? Le ya kgona hore le mphe yona na tjhelete? Kannete? okay ooh okay. No, kea leboha, kea leboha.

Dumela ausi o bua le Masetjhaba monana, ne ke kopa o nthuse ke monana Afrika Borwa. Ke batla ho etela Dubai, jwale ke batla ho fetolela tjhelete ya rona ka monana ya Afrika Borwa ho tjhelete ya Dubai. Jwale ne ke kopa hore o nthuse hore ke tla tlameha hore ke etse jwang. Ee, jwale ke tlamehile hore ke tle mo mono ho lona bankeng le yona? Ee, okay le tlo hloka eng ho nna? Le tlo hloka mohlomong pasa ya ka, ho na le ntho tse di tlo di hlokang di mohlomong dipampiri tsena tsa ka? kea leboha hee ausi. Kea leboha, dankie.

Ke tlo ipolokela mashome a mabedi feela hobane ke na le mabaka a mangata a ke tlamehile ke wa etse. Ke ka hoo ke ile ka batla ona mosebetsi onana hore ke kgone ho o etsa kebe ke o qete hobane ke na le ntho tse ngata. Jwale ke tlo ipehela feela mashome a mahlano, mashome a mabedi.

Kea utlwisisa mama ee ke kopa le nna o mphe kea utlwisisa hore o kwatile. Kea kea utlwisisa, empa ke kopa le nna o mphe sebaka hore ke kgone ho o hlalosetsa hore mashome a mahlano a ile kae. Mama enana ke bank-a ene jwalo ka ha e le bank-a. Ha o kentse tjhelete bank-eng le rona ho na le ditefello tse bang teng tse tse tlamehileng hore mama a di patale. Ke ka hoo mashome a mahlano o wa bona a le siko, hobane le rona o tlamehile hore o re lefelle for ho tshwarela tjhelete. Eya mme wa ka ha o e kentse e le hakalo, o kekebe wa e thola e felletse e le jwalo, hobane le rona re bank-a e sebetsang ka tjhelete jwale re na le yona tjhelete eo e re le patadisang yona, ee.

Okay ma, jwale hore o ba ne le ntho e bitswang hore ke credit card. Ntho tseo re tlo di hlokang ho wena, re tlo hloka ID ya hao e bontshang hore o wa ka monana, re tlo hloka le proof of address, address ya hao moo dulang teng. Hape ntho enngwe e re tlo e hloka ke bank statement ya hao e bontshang hore kgwedi le kgwedi o na le mokgolo oo tholang ene mokgolo oo o tholang eba bokae. Jwale ha seo re thotse ntho tseo o tlo tla re tlo kgona ho thusa re kgone le hore ha re re bona tjhelete eo oe tholang kgwedi le kgwedi, ke yona e tla re laolang hore re kgone ho jwetsa hore credit card ya hao e tlo ba bokae, hobane re shebile ona mokgolo wa hore ha re e entse jwalo, le rona re tlo kgona re hule bokae.